A mang a mathata a re atisang ho wa utlwa haholo ha re fumana mehala, ke a tlhekefetso kapa dintwa tse qhomang ka malapeng. O fumana hore mme wa founa kapa bana ba founa ba lla hore ho se ho qhomme dintwa. Ntate mohlomong wa ba hlekefetsa ka tlung. E latelwe ke ho thubelwa malapeng ke a mang a mathata ere a utlwang haholo ho thubelwa malapeng hore, ho so na le ditlokotsebe tse keneng jareteng kapa ditlokoftsebe ke tsena ka ntle di leka ho roba monyako, di kene ka tlung. Ke yona a mathata a haholoholo re a utlwang hangata ha re thola mehala ena.

Ke tla dula fatshe le molekane wa ka re buisane, ha nna le ena re utlwane ka hore ke tla fumana thuso clinic-ing hono ho bolela hore malapa a rona rea ba tsebisa feela hore re nkile qeto ya hore re lo batla thuso clinic-ing. Ha re ba botse kapa re ba kope rea ba tsebitsa tje ka ba batho ba baholo, re ba hlompha. Empa nna le molekane wa ka ha re dumellane ka hore re thuse re tlo e fumana clinic-ing, Ke tla tswela pele ke ye clinic-ing.

Ee, ho wa hlokeha hore ba nne ba tswele pele ba e nwe meriana ya bona, hobaneng ka tsela ena ba kgona ho laola kokwanahloko ena hore e se ke ya ba ya ba ya ba ya tswella pele ya ata mmeleng wa bona. Ebile ya bolaya masole a bona a mmele ho feta ka mokgo e se ntseng e kenelletse ka teng. Ebile ho hong hape ho nwa meriana ho qoba hore kokwana ena e be le mafu a mangata, dipersente tsa mafu di nne di nyolohe tsa kokwanahloko ena. Jwale nna nka re ba nne ba tswele pele ba nwe meriana ya bona.

Ha se mang le mang a ka kgonang hore a ipulele mophato wa hae, kapa sekolo sa lebollo. Hobaneng o hloka ho ba le tsebo e batsi ka tsa bophelo bo botle le ka meriana hore o tswelle pele o ipulele mophato wa hao. Hape le ho tseba haholo ka setso hore bashenyana ba tlameha hore ba rutwe eng, jwang, ka nako mang. Hore ka tsatsi la bona la ho tswa mophatong, ebe ha e sa le bashanyana e se le banna. Hape hore o ipulele sekolo sa hao sa ho bolotsa, o tlameha ho ingodisa le Lefapha la Bophelo bo Botle. Hobaneng ha o sa ingodisa le bona, o tla iphumana o kene tsietsing e kgolo.

Ho nwa jwala o le tlase dilemong ho kotsi haholo hobaneng. Ditlamorao tsa teng ha dia loka jwalo, ka ha le nwa jwala tje le tlo tahwa. Ha le qetwa ho tahwa, le tlo nahana dintho disele mohlomong kapa leqetella le lwana. Ho kotsi haholo ebile ho beha le maphelo a lona kotsing. Kwa motho a le rekiseditseng jwala, le yena le mo kenya mathateng hobaneng. Maponesa a na le tokelo tsa hore ba nke license ya hae ya ho rekisa jwala hobane o rekiseditse bana ba tlatse dilemong. Ha ho na mo le tlo ya teng ka ho nwa jwala. Hobaneng le tlo senya maphelo a lona. Le bokamoso ba lona le tlo qetella le fetohile matahwa le sa le banyane bo dilemong. Nna ne ke re le tswele pele ka thuto ya lona, le rate thuto, le kgaohane le dintho tsa batho ba baholo.

Motswalle wa ka akere wa tseba hore ko rata ha kakang? And ha se hore ko lahlella matsoho, empa ke ne ke nahana hore re ke re tsamaye re lo batla tsebo e batsi ka mathata a hao. Re ke reye mohlomong di-clinic-ing re lo batla thuso ditsebing hore re ka rarollla a mang a mathata a hao jwang. Ene ke tshepisa hore ke tla ba le wena ho tloha qalong ho fihlela qetellong, ke tla tsamaya le wena haebaneng o hloka hore ke dule le wena ha o hlalosetsa ditsebi ka mathata a hao. Ke tla etsa jwalo, ke mpa ke batla feela hore o kgutlele seemong se ke se tsebang sa motswalle yane wa ka a neng a dula a thabile.

Ha ha ke dumellane le taba ena, mabakeng a hore mohlomong ha o no ka thoha thobalano e be pakeng tsa batho ba babedi ba nyalaneng. Ha e ka ba neng ha wa nyalwa, ee thobalano e ka e ka fediswa ntlheng eno e jwalo. Empa bathong ba babedi ba nyalaneng ho ka se fediswe thobalano ebile bathong ba nyalaneng pelehi e bohlokwa haholo hobaneng ba hodisa malapa a bona. Feela ha e le hore lenyalo ha le so be teng, ho ko ho engwe hanyane ka thobalano.

Lefu lena la TB le kotsi haholo hobaneng, lea kgona ho ipata le mmeleng. Ebile le ya tshwaetsana, thutile hore ha le batle o atamelane le batho ba tsubang, kapo wena ebe o sebedisa dintho tse jwalo ka bo sikarete, dithethefatsi hobaneng. Di tlo lematsa sefuba sa hao ebe jwanong lefu lena, lea ata, ke ithutile hape le hore o kgona ho ba le lefu lena sefubeng le masapong lea kgona hape hore le ipate le kenelle. Mme ha o sa nwe meriana ya teng, o ka ithola bophelo ba hao bo hlile bo le tsietsing.

Maemo a tsela e yang e lebile polasing ya lona ha thabise, jwale ho ba thata hore koloi e ka ya kena ya kgona ho finyella polasing ya lona. Ke ka makgetlo re bua le mong a polasi hore a leke ho re lokisetsa. Re kopile le thuso le mmusong hore o ko leke ho lokisa ditsela hore koloi ha e kena e kgone ho tsamaya hantle. Jwale bothata bo re teanang le bona nako e kgolo le e nyane ha re le tseleng e tlang polasing ya lona, ke hore koloi e ya ema e se ke ra kgona ho fetela pele kapa morao. Ebile ka nako tse ding re ke re re kope hore haebaneng motho ha tshwareha haholo, a tle a re kgahlametse re kopane le ena tseleng. Hobaneng ha ho kenehe ho hang tseleng e yang polasing ya lona. Re kopa tshwarelo ka seo.

Ee ke tseba a mmalwanyana mona moo ke dulang, ha hole le mo ke dulang. Ke nahana hore ka maoto nka tsamaya thirty minutes ho fihla ho ona ebile a bapile. Ka koloi mohlomong nka tsamaya five to ten minutes ho fihla teng, a bapile a le mabedi. And-e a maemong a matle haholo, a maemong a matle haholo ke na le ho ya ha ba tshwere sale ke ye ke lo reka.